Motshameko o ke o ratang ke wa kgwele ya dinao, ke godile ke e tshameka ke lebelela ke latelela le ke santse ke e latelela ke e tshameka. Tiragalo e e nka sekeng ka e lebala ke fa ne ke kora nno yaka ya ntlha ko Yunibesithi ya Bokone Bophirima, nkase tsamaye ke le lebale letsatsi leo.

go bua nnete di a e ama di e ama mo go maswe ka gore re kry-a batho ba sa batle go tswela ko ntle mo e leng gore ba itsane le batho ba kopana le batho ba tlotla. O fumana mo matsatsing a gompieno motho o itswaletse mo phaposing ya gagwe ko ntlung a buisana le batho ka yone electronic eo ka mafaratlhatlha, a sa tswele ko ntle a utlwe maemo a bosa, a sa tswele ko ntle a heme mowa o siameng wa ditlhare e le motho o feleletsang ka Sekgowa ba re ke introvert. Motho o o itswalelang fela o e leng gore o sokola le go nna a etsa botsalano le batho. ke ntho e e leng gore e ama thata batho, mme ga re lemoge ka gore ke selo se e leng gore ra se rata electronic, mafaratlhatlha le thekenoloji.

Metshameko e le mentsi e teng, mme metshameko e thusa bašwa gore ba sa kgobega marapo. Metshameko e thusa bašwa gore boitekanelo jwa bone bo ye ko godimo bo e leng gore bo ba thusa ka go nagana. Boitekanelo jo bo ko godimo bo thusa bašwa le bana gore ba seke ba nna ke malwetsi a a farologaneng. metshameko gape e thusa bašwa gore ba seke ba iphitlhela ba le mo ya stereotype ya tsa batho, ba seke ba iphithela e le gore ba tlhakanela dikobo ba le bannyane, ba seke ba iphitlhela e le gore ba santse ba dirisa diritibatsi ba sa ntse le banyane. Mme metshameko e ba thusa ka go ba ntsha mo mebaleng mo e leng gore ba tla feleletsa ba kgobega marapo, morago ga kgobego eo ya marapo ba ba iphumana ba ba dira le dilo tse e leng gore ba ka ikotlhaela tsone mo bokamosong jwa bone.

mokgwa o wa go ikatisa ke bona go dira sentle ka gonne wa ikatisa mme gape o dira se e leng gore o tlile go seja se e leng gore ke letseno la gago. Gopola gape gore temo ke ntho e e leng gore ya tlhokagala mo setšhabeng. Ga go sa lemiwe ga go nne le dijo, jaanong batho ba ba lemang ke yone tsela e ba ikatisang ka yone. O kry-a mo gongwe ga ba ntse ba lema ba na le metshameko e ba e tshamekang ba lema ba ntse ba ikatisa. re tshwantse re gopole gape gore go ikatisa le metshameko e farologane mme temo le go lema ke nngwe ya tsone tsa go ikatisa, ke nngwe ya tsone ya go tshameka, ke nngwe gape ya go tsenya letseno, ke nngwe ya go dira dijo.